Ukufuya iibhokhwe kulucelomngeni ngoba ngamaxesha athile imeko kuye kubalele kungabikho zimvula. Ngoku yenza loo nto kube nzima ukuzityisa, amadlelo angabiluhlaza. Okwesibini, kuyenzeka zibe khona izigulo ezithile ngamaxesha athile eziye zikhawuleze ke ngoku zosulelelane ezi bhokhwe zigule zize zife. Ngoko ke ngamaxesha onke kufuneka uqiniseke ukuba unawo amachiza awathengayo ekufuneke uziqabe zona iibhokhwe zakho ukuze zihlale ngamaxesha onke zisempilweni.

Mtshana, ndiyavuya xa kanti uneembono zokubana ngenye imini unomnqweno woba ungaze ubengumphathi okanye ube neyakho ifama. Okumnandi ke ngoku yinto yokuba kukhona i-intanethi. Uyakwazi ukungena kuyo wenze uphando uze ufumane zonke iinkcukacha ezimalunga noba ungenza njani ukuze ubengumfama ophumelelayo. Nendlela onokwenza ngayo ekunakekeleni izilwanyana zakho ezo uzawube uzifuyile kwifama yakho. Mhle loo mbono, intle kakhulu kwaye nam ndiyakuncoma.

Ewe ndiyazithanda iitapile, kwaye uyazinkcenkceshela nje azisokolisi ziyazikhulela kakuhle. Kwakhona uyakwazi ukwenza isaladi uba uyathanda, kwakhona uyakwazi nokwenza ne-mashed potato kwangazo. Yiloo nto ndizithanda kangaka nje zineendidi, zineendlela ezizindidi ngeendidi apho unokuthi uzisebenzise khona.

Nanjengoko sisazi sonke imali ibalulekile futhi isetyenziswa ekuhoyeni izinto ezininzi, ngoko ke nabantu basefama banazo iimbopheleleko ezifuna imali. Ngoko iyakhuthaza into okubana xa benemivuzo enesidima, benokuthi bakwazi ukuziphilisa ngayo, inako ukubakhuthaza. Nditsho nabanye abantu abaphangela kumasebe ohlukeneyo ngaphandle kwabantu basefama, nabanye abantu abaphangela kwiindawo ngeendawo, kodwa xa kuye kuthethwe ngemali kuthiwe umvuzo uza kwenyuswa iyabakhuthaza loo nto leyo, futhi abasayi kuthi barhuqe imilenze okanye iinyawo xa kufuneke benze imisebenzi ethile. Ngoko bangayenza beneentliziyo ezichulumancileyo ngenxa yomvuzo onesidima.

Andivumelani nale mbono kuba nangona bengabasebenzi basefama kodwa amalungelo abo afana nqwa nabantu abaxelenga kwezinye indawo. Ngoko akukuhlanga okanye akulunganga into yokubana bacalucalulwe ngokomvuzo kuba kusithiwa abafundanga kakade, ngoko loo nto ithetha ukuthi akumelanga uba banikwa umvuzo onesidima. Loo mbono awumhlanga kwaphela nabo bangabantu, abantu bayafana banezidingo ezifanayo nezilinganayo. Ngoko kungakuhle uba nangona bona nangona ingabantu efama kodwa imivuzo yemisebenzi yabo mayifanelekele ukuba bakwazi ukuziphilisa namakhaya abo kunye nezidingo zabo.

Itswele lizezinye zezivuno zomhlaba ezingasokolisiyo. Lixhomekeke nje ekubeni lifumana amanzi awoneleyo kangakanani na. Futhi akuvamanga into okubana lityiwe zirhorho ezingafunekiyo ezinothi zimoshe isivuno eso. Ngoko ke itswele liyazikhulela, aliye lisokolise, alifani nezinye iimveliso zomhlaba okanye izivuno zomhlaba. Nto nje ukuba ufake amanzi, ufake oomanyolo ngokomzekelo khona ukuze umhlaba ube lowo uchumile ulungele ukutyala, ngokuqinisekileyo uyawuthi uvune itswele elihle, elinikisa umdla nelinencasa kakhulu.

Amafama kwiindawo akuzo anezixhobo anazo ezilungiselelwe ukusebenza kuloo mhlaba basele benawo. Ngoku ukuphazanyiswa kwaloo nto leyo iyawuthetha ukuthi, uba bayasuka loo mafama kuyawufuneka bedoncule okanye bencothule kunye nezixhobo zabo bemke bahambe baye kwenye indawo. Ngoku ke imveliso ingachaphazeleka kakhulu ngolo hlobo. Okwesibini, amafama kwezi ndawo akuzo sele ekufundele futhi ayazazi nee-seasons namaxesha apho izinto zaphaya efama ezihamba ngayo. Ngoku xa kunosuke kufike kufakwe omnye umntu obekade engekho pha engawazi laa mhlaba loo nto kwakhona inako ukuphazamisa ke ngoku iziqhamo okanye iimveliso zaloo mhlaba, kuba kufika umntu omtsha ozobe engayazi uba loo mhlaba unjani.

Xa ziphawuliwe iinkomo zakho loo nto inceda ekubeni xa zibiwe uyakwazi ngoko nangoko ukuziqaphela ezakho phakathi kwezinye. Uyakwazi uzibona uba ezi zezakho okanye ezi ayizozakho. Ngoko ibalulekile into yobana xa ungumfuyi weenkomo uziphawule iinkomo ukuze ukwazi ukuzibalula xa uzibona phakathi kwezinye, ungaphazamisani nazo.

Iziqhamo okanye izityalo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasebusika ziigrapes, iipesika.

Imfuyo xa inezilonda ezinyaweni nasemlonyeni uyibona ngokungatyi, ingakucaceli ukutya. Futhi uzayibona ngokuba iyajingxela nokujingxela xa ihamba. Ziimpawu zokuqala ezo eziye zikubangele ke ngoku uthathe amanyathelo. Xa ubona uba ayityi kakuhle, iyabhitya nalapha emzimbeni naxa ihamba ubone uba iyaqhwalela.

Into enokwenza kube lula ukulila, lima iitapile kukuba amaxabiso azo azinzile awahlali .

Kubalulekile ukuba imfuyo igonywe ngalo lonke ixesha. Loo nto izawunceda ukuthi zingabi nazintshulube ezinokusokolisana nempilo leyo yemfuyo yakho. Kwakhona ukuyigonya iza kunceda into okubana imfuyo yakho ingahlaselwa zizifo ezosulelayo, ngoku loo nto isasazeke .